Moreki ya ratehang e re ke bolelle ka bohlokwa ba policy ya bophelo le hore na, e ka ruwa molemo jwang ho setho sa lelapa la hao haeba moratuwa wa hao a hlokahetse, mme e ka rekwa jwang. O ka lebella melemo ya pele e kang casket, dijo le grocer-a ya dikgwedi tse twelve, e lefa ka onehundred and thirty fela ka kgwedi, hape e thusa molekane wa hao le bana ba hao, ba ka reng ba kena le dikolo e ka ba thusa kgwedi tse thwelofo.

Dikoloto tse nyane ke dikadimo tse nyane tseo hangata di funganwang, ke di-Micro Finance Institution. Ho batho bao mohlomong ba sa kgoneng ho fumana dikadimo tsa setso tsa banka ka lebaka la moputso o tlase. Kgaello ya tebeletso kapa nalane e fosahetseng ya mekoloto. Dikadimo tsena di ikadimiseditse ho matlafatsa batho ka moo ho qala kapa ho hodiswa dikgwebo haholo dinaheng tse tswelang pele. Mehata disebeletswa mesebetsing e kang ho qala dikgwebo tse nyane, ho reka disebediswa kapa disebediswa kapa ho fumana ditheko tse ding tsa bohlokwa .

Re ne re le basebetsi mmoho le rona re le ditho tse tsheletseng tseo re ne re ngodisitse bankeng e tsebahalang, mme stokofele sa rona e entswe ke ditho tsohle mme ha re ya kaba ra ba le tahlehelo kapa boshodu ho ditho tsa rona hobane ka letsatsi la ditefo le di-signature tsa rona tsohle mo di neng di batla ho ya bankeng ya rona. Mme re fumana ditefo tsa rona ho internet banking ya rona karolo e lekaneng kaofela re ne re thabile, mme re ntse re etsa ho fihlela le kajeno.

Dumela, mosebetsi wa banka ke hloka micro loan, jwale ke hloka tjhelete eo ho etsa ditlhapiso tsa ngwana lapeng, sa mme wa ka jwale bakeng sa letsatsi la hae le ke le kgethileng. Ka hoo, tjhelete eo ya kgwedi le kgwedi e tswa ho rente ya kamore ya ka, mme ke fumana fourthousand fivehundred ka kopo nthuse, ka kopo ke a kadima.

Mmangwane o tsebe hee ha o so kene mona setokofeleng, hore o bone hore se tla kgona hore sebeletsa, wena le ngwana hao le ka kopantsha ya lona tjhelete ya etsa ebe e ngwe, e re ha o ya o lo tshela e bonahale e le betere hore ha se tse selemo se tse se tlo fela, e be yona tjhelete eo e tla e se e bonahala e le betere ho feta ha o no o tshela o le mong. Ntho tsa stokofele le a kgona hore le di kopanele ha le kgone ho sebedisana le utlwana hantle, le ka kgona hore le be le tjhelete hape e tla lesalang la le qetile ho reka tsa dijo ho yona tjhelete eo.

Haebane debit card ya hao e expire-rile, mme ore o batla ho ntsha tjhelete ho ATM-eng. Ho bonolo haholo hampe ha ona le founu, ena ya smart phone o kgona ho kopa ho kena ka hara banka bao bulele Wi-Fi ba o thuse, o etse internet banking ha o qeta tsa internet banking, o ka kgona hape hore o ikentshetse instant cash be se o kena hape ho ATM o ntshe tjhelete. Ho tla tswa ho wena o batla ho etsa ya cash me send-e kapa yona eo ya instant cash o fumane tjhelete ya hao bankeng ntle le ho tshwara card ya hao e expire-rileng.

Dumelang, batho ba voucher ena ya airtime. Ke rekile voucher mona ya ten ranta, ke ntse ke re ke leka ka matla ho e kenya, e hana ho kena jwale ke na le tletlebo ho lona, e ke ratileng ho e kenya. Ne ke tla rata ha le ka nthusa ka ho ba yona ke yena ntse ke e tshwere, nka lefa le dinomoro tsa teng tse ntseng ke leka ho di kenya tsa yona moya ona o hanang ho kena, kea leboha.

Motswala bona mona, ditsela di teng tsena tsa hore o ka ya ore o batla tjhelete kwana mokitlaneng wa company tse fapafapaneng. Ho tloya fela ka hore wa sebetsa kapa ha o sebetse, le hore ha kgwedi e o felletse letseno leo wena o nang le lona, ke le ka fetang tjhelete e kae hore ba tle ba kgone ho hlalosetsa hore ke bokae o ka kgonang hore o ka e fumana ho bona, mme ka seo le hore o tla buisana le bona le tumellano e le tla etsang le be le sign-ele lefatshe hore wa dumela hore o tla patala kgwedi le kgwedi bo kana ho fihlella nako e kae. Eya motswalle wa ka.